Ndicinga ukuba kunyanzeleka ukuba ibhatalwe ngumntu odinga unyango olungxamiselekileyo, kuba angeke uthi ungaludingi unyango olungxamisekileyo ufune ukubhatalela into ongayidingiyo njengomntu.

Kubalulekile ukwazi ukwenza i-CPR kuba kungenzeka umntu osecaleni kuwe aphelelwe ngumoya, ibe inguwe wedwa umntu okufuphi naye. Kunyanzelekile ukwazi ukwenza i-CPR uzokwazi ukusindisa ubomi balowo umntu.

Nqununu yesikolo, njengokuba usazi ukuba zonke izinto ezenzekayo azikho ezandleni zethu, kunyanzelekile ukuba abantwana kunye nootitshala nootitshalakazi bakwazi ukunceda umntu xa sele engekho sempilweni. Kunyanzelekile ke ukuba noba ngomphi kwibanga ngalinye kootitshala ngabanye bafumane uqeqesho olufanelekileyo lwe-first aid ukwenzela ukuba bakwazi ukunceda umntu onokuba sengxakini okanye enzakale.

Gogo, njengangoko ungenaye umntu okujongayo kwaye ufuna ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla apha ekhaya, kunyanzelekile ukuba uthathe amayeza akho ngexesha. Njengokuba undixelela ukuba uvuka ngentsimbi ngesibhozo kufuneka utye. Xa sele ugqibile ukutya, ugqibile nje ukutya funeke usele amayeza. Yinto ekufuneka uyenzile mihla yonke le ukuze impilo yakho ihambe kakuhle, nawe ukwazi ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla ekhayeni ngendlela efanelekileyo ngaphandle kokuba uphazamise indlela othatha ngayo amayeza.

Amadoda wonke ayafana nabanye abantu. Umntu ngumntu kuba ephilile kwaye ke madoda asekuhlaleni siyanicela ukuba niyihambe indawo yasezimpilweni nizokwazi ukufumana uncedo onuludingayo. Ukuba awukwazi ukuthetha nomhlobo wakho, hamba uye kwindawo yempilo uzofumana uncedo khona, ubuze imibuzo ukwenzela ukuba uyazi into ukuba yintoni engeyiyo yintoni eyiyo. Kunyanzelekile ukuba nizifundise nge-prostate nesifo sentliziyo kunye nezinye izinto zexinzelelo lwengqondo ezinokwenza ukuba kube nzima ukuba uphile impilo kakuhle.

Njengomzali, umntwana wakho uyamazi, ukhuliswe nguwe. Zininzi ke iimpawu onokuzibona umntwana xa sele enoxinzelelo lwengqondo. Iimpawu ezifana nokuba umntana azisuse kwabanye, umntana angasafuni ukuthetha nawe athethe nabanye abantwana, umntwana xa sele esoloko efuna uhlala eseluvalelweni, umntana xa sele engasatyi kakuhle, sele engasafuni nokukwenza izinto bekeqhele uzenza, izinto zemihla ngemihla. Loo mntwana lowo ngumntwana osele ehlutshwa luxinzelelo lwengqondo kwaye funeke uthathe inxaxheba uzame ukumnceda loo mntana lowo phambi kokuba ixesha liphele.

Iindawo ezisemakhaya, iindawo ezisezilalini zezona ndawo ziludinga kakhulu uncedo lweeklinikhi zihambayo kuba iikliniki kwezo ndawo zikude, zikumgama omde kakhulu kwaye abanye abantu uncedo abalufumani ngokungxamisekileyo ngale ndlela baludinga ngayo. Kunzima ukuba bafumane uncedo olufanekileyo ngexesha.

Ndicinga ukuba amadoda kufuneka impilo ayithathele ingqalelo. Nokuba ngumntu othandana nesini esifanayo kuyafuneka icandelo lezempilo ukuze balufumane uncedo. Kunyanzelekile ukuba baye kukoluka ngokuzithandela ukwenzela ukuba umngcipheko wosulelo lwe-HIV lunciphe kakhulu. Yinto eyenziwa ngamadoda onke, uthandana nesini esahlukileyo okanye uthandana nesini esifanayo, kufuneka uthathe inxaxheba ezibhedlele ukwenzela ufumane impilo entle.

Mhlobo wam, ndiyazi ukuba ufuna ukuncipha emzimbeni kodwa qaphela, ezinye izinto zizinto ezinokukumoshela impilo yakho entle. Kufuneka xa ufuna ukuncipha uqinisekise ukuba uhamba ngendlela eyiyo. Ayikho i-short cut kwizinto apha ebomini. Xa ufuna into yenza ngendlela eyiyo ukwenzela ukuba ungazifaki engozini.

Ndicinga ukuba uze kum njengomntu akamthembayo. Izinto endinomxelela zona umfundi wam kukuba kunyanzelekile bazifundise ngee-contraceptives kwaye bangabelani nesondo besebancinci kuba ezo zinto ezo zisele zinobenza ukuba bakhulelwe njengaye sele ekhulelwe. Ukuthetha nabazali yinto ekufuneke eyenzile kwangexesha ukuze akwazi ukuba afumane uncedo aludingayo, ahambe ikliniki ngexesha.

Phambi kokuba wenze i-CPR kufuneke umntu umlalise ngomqolo phantsi umve i-pulse. Ukuba isekhona kwaye akakwazi ukuphefumla, beka izandla zakho esifubeni sakhe umcinezele kathathu. Xa ugqiba ukumcinezela kathathu usondele kuye emlonyeni wakhe umfake umoya kancinci kancinci. Ngumntu lowo ozokwazi ukuba abe sempilweni futhi.

Ndicinga ukuba abantu abasezilalini ufikelelo lwabo lweenkonzo zikaxakeka lunciphe kakhulu kuba basokola ngento ebizwa ngokuba yi-network. Nomgama ukusuka kuloo ndawo yoncedo ukuza kubo elalini ngumgama omde. Kunzima ukuba bafumane uncedo ngexesha elifanelekileyo.

Njengokuba ndinicacisele ukuba i-CPR uyenza njani, kufuneka ndikwazile unikhuthaza ukuba nizikhumbule ke ezi zakhono. Uyakwazi ukuthi uhleli ekhayeni uxelele abanye abantu ukuba i-CPR yenziwa njani. Xa usekuhlaleni uhamba nabahlobo bakho nincokola kunyanzelekile nabo ubaxelele ukuba i-CPR yenziwa njani ukuze nawe ukwazi uhlale uzakhumbula ezi zakhono zokwenza i-CPR.

Ndicinga ukuba azisebenzi kakhulu ezo nkqubo zikhuthaza ukubambelela kumnyango lwentsholongwane. Njengokuba ndicinga njalo kukuba abantu abafumana intsholongwane kagawulayo inani labo liya likhula kwiminyaka ngeminyaka. Ngoko ke kufuneke kuphuculwe indlela le abantu baxelelwa ngayo ngentsholongwane kagawulayo nokuba kunyanzelekile bayazi ukuba ayisiso isifo esinombulala umntu ukuba usebenzisa amayeza kakuhle.